Ha dihlopha tsa basadi, di kgutla dipapading mose, ha di amohelwe hantle, boemafofane, ka tsela eo, tsa banna di amohelwang ka tsona. Sena ke ka lebaka la kgethollo ya bong, e ntseng e rena ka hare ho Afrika Borwa.

Lerato, le o ke nang le lona, ho dibapadi kapa sebapadi, ho na le moedi, o fihlang o sehella, lerato le ke nang le lona, ho sebapadi. Hobaneng, hobane, nkekebe ka ipitsa ka lebitso la sebapadi, nkekebe ka reha bana baka, mabitso a dibapadi.

Mathata ao, a shebaneng le batho ba bakang dikuku, e ka nna yaba mathata, a tlhokeho ya motlakase, hobane morao tjena, motlakase ke bothata bo boholo. Ka hoo, batho ba bakang dikuku, ba ka nna ba iphumana, ba tobane le bothata ba motlakase. Dikuku di hlokwa ditofo tsa motlakase, hore di bake.

Sehlopheng sa rona, re ile ra fumana tshehetso, ya ditjhelete ho tswa di companing, tse phahameng haholo, re ile ra etsa kopo, ya ho thuswa ka tshehetso ya ditjhelete, mme kopo ya rona ile ananelwa, hang hang. Ke e ngwe, ya company tse phahameng, haholo mona Afrika Borwa.

Batswadi ba ka kgothalletsa, bana ba bona ho ikwetlisa, ka ho ba tsebisa bohlokwa, le dintle, tse ka ke ho ikwetlisa. Batswadi ha ba ka kgothalletsa bana, nako e kgolo le nyane, ba ba hopotsa, ka bophelo bo botle, bo ka tlang, le ho ikwetlisa. Ke nahana hore seo, se ka thusa haholo. Hore bana ba tle ba tsebe ho ikwetlisa, e leng hore ba tsebe, ho phela bophelo bo botle.

Ho na le sebini, seo ke sa seratisising, mona Afrika Borwa. Lebaka laka la hore, ke se ke ka rata sebini sena, ke mo aparo wa sona. Sebini sena se apara, ka mokgwa oo sa lokelwang, ke hore o tle o bonwe, ke bana. Matsatsing ana, haona o kgona hore, o thibele motho, hore apare jwang, hobane kaofela re na le ditokelo. Ka hoo, ke dumela hore seo, bana ba rona, ba se bonang, sebining seo, hase ntho e ntle haholo.

Ke tla ikopanya le bakwetlisi, mme ke ikwetlise, le ba bapalang, sehlopha sena sa sekolo, mme ka mora hore ke ikwetlise le bona, bakoetlisi ba tla bona bokgoni baka. Mme sena se le mpeha monyetleng, wa hore le nna ke iphumane, kele emong wa batho, ba lo bapala kwana mose.

Tse ding tsa dintho, tseo ke ithutileng tsona ka rugby, ke mokgwa o ba bapalang ka ona, le mokgwa oo, ba tsamaisang sehlopha sa bona ka teng. Ke bone moetapele wa bona, e leng Captain ya bona, e le motho ya motsho, a di hula kapele, a etelletse pele, batho ba ba sweu. Seo se nthutile hore kgethollo ya mmala, ha eyo moo Rugby.

Sebapadi sena, kea se rata hobane, ke sona mokapotene wa, sehlopha sena sa rugby, ke motho ya sebetsang haholo, ka thata, ke motho ya ikitlaetsang haholo, ke motho ya mahlahahlaha, ke motho ya mafolofolo. Ebile ke mo rata haholo hoba, ke motho wa lebala le letsho, ke motho wa habo rona.

Ho na le sebapadi seo kese ratang haholo mona Afrika Borwa, ho tseding tsa dihlopha tsa PSL, ke sebapadi se senyane haholo, dilemong, mme ke se ratela hore, se dula se hlaba dintlha, nako e kgolo le e nyane. Ha se hangata moo, papadi ekileng fela a so hlabe ntlha tse pedi, ho isa ho tse tharo. Ke ka hoo ke mo ratang tjena.

Bana ba mehleng ena, ha ba sa rate dipapadi, ke bua tjena, hobane ke bona, ha ho sana dihlopha tse ngata, tsa bana ba ntse ba bapala, ha hosane dihlopha tse ngata tsa bolo, tse ntse ke di bonang motseng mona. Ekaba sehlopha sa bananyana, kapa ya ba sehlopha sa bashanyana, ha di sale ngata, ho feta mehleng ele ya kgale. Mehleng ena, ho fetohile haholo, ha re sheba boikitlahetso, le tjheseho ya bana, ho tsa dipapadi.